Injabulo nokwaneliseka kungenzeka uzwe injabulo enkulu kanye nokwaneliseka ukwenza into oyithandayo noma oyaziyo, ikakhulukazi uma ingakudingi umzamo omkhulu kodwa ikulethela imali, kungaba nomthelela omuhle empilweni yakho. Kungase kukulethele umuzwa wokukhululeka ngokwezimali, okunganciphisa ukucindezeleka okuvamile.

Izikolo zingasingatha ngendlela efanele izindaba zezemidlalo kanye nokudlala phakathi kwamakhodi okuncintisana ezemidlalo, ngokugxila ekucaciseni imithetho nezinhlinzeko. Kubalulekile ukuba izikolo zibe nemithetho ecacile nebhaliwe ephathelene nezemidlalo nokudlala, ezemfundo nokuqeqesha, izikolo okufanele ziqeqeshe futhi zifundise bonke abathintekayo ngamakhodi okuziphatha nokuncintisana. Ukuqapha nokubhekana nezingqinamba, ukuqiniseka ukuthi amakhodi ayalandela izikolo kufanele ukukhuthaza izinjongo ezinengqondo, izikolo kufanele ziyigcizelele injongo yezemidlalo ngaphandle kokuba ngoba kuphela

Imidlalo yesintu ihlale inemithetho, izingoma, izindaba noma ngisho nezindlela zokudlala ezihambisana namasiko athile. Ngokudlala le midlalo ngifunde ngomlando, izinkolelo nezindinganiso zomphakathi wami.

Bangakha imithambeka ama-ramps ukuqinisekisa ukuthi kunemithambheka ebushelelezi futhi enomuthambheka ofanele ezindaweni zonke lapho kuvame ukuba khona izitebhisi, njengokungena ezakhiweni, ezinkundleni, nasezindlini zangasese. Izindlu zangasese ezifanele ama-accessible toilet, izindawo zokupaka izimoto, amakhaphethi nokuphansi, iminyango ebanzi, izimpawu ezicacile. Izinsiza eziguquguqukayo, abathandele, trained staff, izinhlelo zemidlalo ezibandakanyayo, usizo lomuntu siqu.

Ngicabanga ngokunye okungajwayelekile lokhu kubandakanya izinto ezinjengokuthi, ukudala ubuciko obuyingqayizivele lokhu kungaba ukudweba, ukuqopha izithombe, ukwenza ubucwebe noma ukunitha izingubo ezingajwayelekile, noma ukufundisa amakhono akhethekile. Uma umuntu anolwazi oluthile angakwazi ukufundisa abanye, lokho kungaba ukufundisa isiginci, izilimi noma ngisho nokufundisa ngendlela ethile yokwenza ubuciko, ukuthenga nokuthengisa izinto ezindala noma eziqoqwayo. Abanye abantu bayathanda ukukufuna izinto ezinamakhono, ezingavamile noma ezindala ezitolo ezithengisa izinto ezisetshenzisiwe noma ezimakethe zezintandane bese bazithengisa ngentengo .

Ziningi izinto ezenza umdlalo ube mnandi ezinganeni namuhla futhi akuyona into eyodwa nje, ngokudala nokucabanga, i-creativity and imagination. Izingane zithanda imidlalo eziqhakambisa ukudala nokucabanga lapho zikwazi ukuzakhela eyazo imihlaba, zicabange izindaba noma zakhe izinto ezintsha, zijabula kakhulu. Lokhu kungabandakanya ukwakha ngezitini njenge-Lego, ukudlala imidlalo yokulungisa njengokudlala umzali nothisha, noma ngisho nokudweba nokupenda.

Yebo, kuyadumaza kakhulu lapho othile ephula imithetho yomdlalo, awukhona nje ukuphula imithetho kodwa futhi kubonisa ukungabi nenhlonipho ngabanye abadlali kanye nomdlalo uqobo. Ukuphula kwemithetho kungaba nemiphumela eminingi emibi eqenjini noma kubungani, ukungathembani lapho ethile ephula imithetho, kuba nzima ukumethemba esikhathini esizayo.

Kuzwakala njengokukhululeka okukhulu njengokuvula iwindi emphefumulweni wami ukuze umoya omusha ungene, yonke inothi, yonke imiculo, yonke ikhodi ibe yingxenye yami iphuma ijule ngaphakathi futhi ithathe isimo somculo. Akekho umthetho, akukho ukuboshwa kungukugeleza nje okumsulwa kwemizwa, kuba sengathi ingxoxo phakathi kwami nomculo, lapho imizwa yami ihunyushwa ibe imisindo emihle.